Ukuze ube nolwazi ngeinshorensi yokwexeshana ndingathi kufuneka uvakatshele indawo zeinshorensi ukuze ufumane ulwazi.

Ngokolwazi ngokolwazi lam indlela onganyusa ngayo amanqaku akho okufumana ityala kungokuba ungabi nawo amatyala ongawabhatalanga.

Kwaba luncedo kakhulu into yokuba xa unemali umane ufaka i-airtime. Iye laa nto ikuncede xa sele usendaweni ekude nevenkile ukwazi ube ungenamali ebhankini yokuba uthenge i-airtime ngefowuni, uye uboleke i-airtime.

Abantu abenza imigalelo banika, wokunikana imali ndingathi benza into ebancedayo. And kubalulekile ukuba imali ifakwe kwibhanki ukuze kungabikho izinto ezifana nokuba omnye wabo abaleke nemali.

Ndingakhetha i-comprehensive medical aid ngoba nanini na ihlobo loinshorensi, nanini na xa unengxaki efuna ugqirha baye bayibhatale imali efunekayo ngaphandle kokuba bafune imali kuwe. Baye bathathe kubo.

Ndingathi makangawenzi amatyala kuba efuna ukuthenga izinto ezingenamsebenzi, makenze amatyala xa kukho into efunekayo ebalulekileyo ukuze loo nto izonciphisa ukuba enze amatyala angenamsebenzi ngoba efuna izinto azibonayo.

Amabhinqa aselula azifumana engene imigalelo ngoba into abayibone koomakhulu babo, baye bayithande futhi babone ukuba iyasebenza. Nabo ingabasebenzela ngoba befuna izinto ezintle.

Le mali itsalwa ngumqeshi wakhe njengemali yoba xa engaphangelanga, xa esengaphangeli abe nayo imali yokuba aphile eli xeshana esakhangela omnye umsebenzi.

Zinceda kakhulu ngoku izinto ezinjalo ngoba zikunika ixesha elininzi nawe ukuba ukwazi ukwenza ezinye izinto, ungalibaziseki. Ngoba uyakwazi ukuthi ukwenza igrosari ngoku uhleli endlini, bayizise ngokwabo ngokwabo ngaphantsi kwemizuzu elishumi.

Isikhalazo esinazo ngoNSFAS okuba okokuqala uNSFAS akayinyusi imali and ke ngoku amaxabiso okutya ayanyuka nyaka nonyaka. Ngoku isibeka kwixesha elinzima loo nto yokuba amaxabiso okutya abe enyuka yona imali ibe inganyuki ngoba asikwazi ukuthenga ezinye izinto zokuba sitye endlini.

Ndicinga ukuba baye bazibone imali eninzi bacingela ukuba xa bevula umasingcwabane uzobatsalela imali yabo, ishiyeke incinci imali abayirholayo. Kwaye mhlawumbi bacinga ukuba bangazibambela ngokwabo xa kungavela into enjalo yokuba kubekho ilungu elibashiyayo emdenini, bazingcwabele ngokwabo.

Ndicinga ukuba umakhulu uncedakala ngale ndlela yokuba uye aboleke imali yokuba akhwele ukuze ayokhupha ezinye iigranti aze athi xa ebuya, abuye ayibhatale.

I-inshorensi yobomi izawunceda ngale ndlela yokuba xa kuthi kwasweleka umzali abantwana besebancinci bengekakwazi ukuba bangazijonga ngokwabo, bakwazi ukuba bafumane imisebenzi baziphangele, imali yeinshorensi iye ivale laa ndawo yoba kufuneke, laa ndawo yoba kubekho umzali ozoba kwenza isiqinisekiso sokuba balala batyile. Laa mali yenza laa nto de bade bakhule abantwana babe badala, bakwazi nabo ukuzenzela ezabo izinto.